Ha e le nnete eleng mona le boletse hore le lona le ipatlela ngwana wa lona le ntse lena le lona lefu lena. Ke bona hole betere hore le hle le nke dipidisi tsa lona ka mehla le ka mehla ho etsetsa hore le yena ngwana a tsebe ho hola hantle a santsane a le ka mona ka mpeng ya mme. Mme le mme ho tlamehile a itlhokomele ho etsetsa hore ngwana le yena ha tswa, a tswe e le ngwana a itekanetseng, ho ska ba le mathata a mangata. Jwale dipidisi tsena ho tlamehile le di nwe ka tsela e loketseng ebile le ska tlodisa matsatsi kapa le bone hore ho betere ha le sa di nke. Hobane qetellong tsona le ngwana enwa e le reng le a mo batla, di tla mo thusa hore a hole e le ngwana a itekanetseng.

Ke bona kannete hore ho boima ho batsofe kapa batho bana ba baholo. Ho tlaba betere ha ekaba nako e nngwe le e nngwe re hle re ntshe di-nurse mona, di ke di tsamaye di ye mahabona di yo ba bona hore ba ntse ba ya jwang? Hobane ha e le kannete e seng kaofela ba bona ba ka ba le batho ba ba kgathallang kapa batho bona ba tlatla le bona mona. Ebile tjhelete e ya sokoleha ho bona batho bana, ebile se ntse ba le baholo haholo hore ba ka dula mona ba duletse hore ba tlo thuswa, ditjhelete ha diyo. Ho betere hore di-nurse di ntshuwe ka nako le nako hore di ke di ye mona moo batsofe ba dulang teng. Di yo ba thusetsa teng hamonate feela.